Andivumelani nale mbono ngoba ababinanxaxheba ngokobuqu kodwa ngumdlalo nje abawudlala kwizixhobo ze-elektroniki.

Ibenze babe sempilweni kuba imizimba yabo abayilolongi bahleli phantsi ngoxa ingumlinganiswa okwesasixhobo se-elektroniki obalekayo okanye odlalayo. Abanye baphela betyeba kakhulu nto leyo ebangela ukuba bafumane izifo ebengenakuzifumana ukuba ibingabantu ababaleka ngokoqobo okanye beyidlala loo midlalo ngemizimba yabo.

Lo werabhi okanye umbhoxo ngoba wona akukho mfuneko yokuba ndibe pha mna, loo nto yenza ukuthi ke ndingabikho semngciphekweni wokonzakala. Ngoba kaloku uba bendiza kuwudlala mna ngokobuqu ndizibeka esichengeni sokwenzakala xa ndiwudlala kodwa uba ke ndiwudlala phaa ku-eSport kwimidlalo ye-elektroniki ndingakhetha wona.

Njengemidlalo yokwenene okanye yokwenyaniso imele nje ijongwe njengento yokuzonwabisa, ngoba lo uyidlalayo akukho nto angenelwa yiyo eluncedo empilweni yakhe ngaphandle nje kokuchitha ixesha ezonwabisisa.

Ndingabacacisela ukuba bakulumkele ukuchitha ixesha elinintsi bedlala le midlalo yevidiyo ngoba xa uchitha ixesha elininzi nyhani ke awuzuba nalo ixesha lokulala ngokwaneleyo loo nto ke isenokuvelisa iingxaki zayo empilweni ungabi namveliso emsebenzini, uhlale ungumntu odakumbileyo, uhlale ngoku uphela sowuneempawu ezingathandekiyo phakathi kwabantu.

Ewe, kona le misebenzi yokuzonwabisa namhlanje amaxesha amaninzi yenziwa ngabantu abazizityebi ngoba kaloku bona banexesha elaneleyo bengenzi nto ngoba banayo imali yokuphila, kanti bona abantu abangathathi ntweni abanalo kangako ixesha lale misebenzi yokuzonwabisa. Bachitha ixesha labo bekhangela iindlela zokufumana imali engakumbi ukuze bakwazi ukuphila. Kodwa ke betya ubulumko kuba nabo abantu abangenamali bayenze le misebenzi yokuzonwabisa ukwenzela into yobana bazawuba sempilweni.

Ngelishwa mna andinawo umsebenzi wokuzonwabisa odinga imali eninzi endinqwenela ukuwenza kuquka nezixhobo ezizodwa endingathanda ukuwenza nakanjani, ngoba kakade kakade ndakhula ndingumntu ongenamali eyaneleyo ngoko ke zange ndazifundisa ukuba ndirhalele imisebenzi enjalo. Ndanelisekile zezo zinto ndikwaziyo ukuba nazo zingekafuni mali inintsi.

Andivumelani nalo ngxelo. Imisebenzi yokuzonwabisa njengoba negama lisitsho yimisebenzi yokuzonwabisa, kodwa ke ulonwabo alusoloko luvela kwimisebenzi yokuzonwabisa zikhona nezinye izinto ezinokumonwabisa umntu engakhange ade uzakwenza le misebenzi yokuzonwabisa.

Mna ndithanda ukwenza imisebenzi yokuzonwabisa engazukubiza mali ininzi okanye engafuni kwamali. Imisebenzi enjalo efana nokufunda izinto ezifana neBhayibhile nokujonga i-intanethi ufumane amacebiso endlela yokwenza izinto ukuze umntu abe ngumntu obhetele, ezo izinto ziyandanelisa.

Ngelishwa andinakuba nawo umdla wokudlala igalufu ngoba ayingomdlalo endiwuqhelileyo nonomtsalane kum. Ngokwendawo endikhulele kuyo, endizalelwe kuyo umdlalo onjalo ngumdlalo ojongwa njengemidlalo yabantu abanemali, ngelishwa ke mna andinayo imali enintsi ezawufuneka ukuze kuyodlalwa le midlalo yegalufa ngoba kaloku funeke xa uwudlala umdlalo wegalufa uhambe uye kwibala lawo elikhethekileyo, ube nezixhobo zawo, ube nempahla yawo ukuze ukwazi ukuwudlala. Yonke ke loo nto ifuna imali enintsi.

Kwindawo esihlala kuyo abantu abaninzi abanayo imisebenzi yokuzonwabisa ende sichitha ixesha lethu sizama ukuphila ngoko ke asinalo ixesha lemisebenzi yokuzonwabisa.

Endicinga ngayo kukuthunga nokwenza ii-beads. Ukuthunga kufuna usebenzise ingqondo ngalo lonke ixesha ngokufanayo ke nokwenza ii-beads kufuneka usoloko ingqondo yakho uyibeke kule nto uyenzayo so yiloo misebenzi yokuzonwabisa endinobacebisa yona.